Kgetlho la ntlha la go palama sefofane ke ne ke tshogile gomme ga sefofane se tloga mo airport-eng ya O R Tambo, ga tloga se ya kwa godimo ke ne ke feroga dibete ke utlwa nkare mala a tile go tswa ka mmele gomme ke ne ke fofela go ya kwa porofenseng ya Kapa.

Sefofane se ke lakatsang go se namela ke sefofane sa Mango, sefofane se e leng gore se tloga mo se ya ko moseja wa mawatle kwa e leng America, nka itumela thata ke kgone go bona mawatle a mantle ke kgone go bona le kwa legodimong ko godimo ga maru go ntse jang.

O tshwanetse go reka ticket-e ya gago mo internet-eng ya FlySafair, gomme ticket-e ya gago o kwale gore ba tlile go go botsa gore sefofane se tswang mo Aforika Borwa se ya kwa nageng e feng, o tla bua gore ke batla se ye kwa nageng ya Nigeria gomme ba tla go 'irela ticket-e e leng gore o tlile go tsena ka yone mo boemelangfofane teng ba rona ba O R Tambo fa o fitlha ba tlabe ba ntse ba go file nako ya gore sefofane se ile go tloga nako mang gomme wena o tshwanetse o fitlhe diura di le pedi pele ga sefofane se tsamaya.

Nnyaa segompieno dibese di setse di na le ditsela tsa tsone tse di tsamayang mo teng mo ditseleng tsa rona, gangwe thata mo makeišeneng le go ela mo ditseleng tsa ditoropo, dibese di na le ditsela tsa tsone le di-station-e tse e leng gore di-depature mo teng ga di folosa batho le gore di sa sokodisiwa ke di traffic-i tsa dikoloi.

Mathata a ke kopaneng le one ke gore batho ba le bantsi ba kgona go latlha karata e botlhale ka pele gonne ke karata e leng gore motho a ka e lebala ithaya gore o e tsentse mo kgwatlheng, kgante yona e wetse fa fatshe pampiri e ne e le botoka gonnep kgono e tsenya mo bekeng e nne foo, la ha o e tshwere kgone go e boela karata o ka se e boele.

O tshwanetse go ba botsa bapalami ba gago gore ba tsogile jang, o ba dumedise ka lorato le ka maitumediso o nne le setshego seo le bone o nne le boammaaruri mo bathong ba gago ba bapalami o ba botse gore ba tsogile jang le gore letsatsi la bone le lebogile jang.

Dikotsi di le dintsi tsa strike ke gore batho ba thuba dikoloi tsa batho le dibese gomme ba tswala diterata ba besa mathaere le mollo, mo ditrateng, mo ditseleng, mo mebileng gomme gape batho ba dibese ba le mo strike-ng ba tlile go ama batho ba yang tirong le baba ba yang sekolong ba e leng gore ba dirisa dibese ba tshwanetse mo batho ba dirise dinamelwa tse e leng ditekesi ba tlile go duela madi a bone, batho bao ba tlile go amega gonne ba tlwaetse go patela kgwedi ga kgwedi dikarata tsa bone tse botlhale tsa dibese

Batho ba dibese ba ba beetse nako e leng gore ba tlile go tseya bapalami ba bone ka nako e rileng gomme ba ba fitlhise ko ba yang ko teng ka nako e rileng, go sa tshwaneng le batho ba ditekesi batho ba ditekesi ba tseya batho ka nako ya bone ba ba fitlhisa ka nako ya bone gomme mathata a ka nna mantsi fa ema ka dinao nka letafa nka nna thari kwa bookelong kgotsa sekolong kgotsa kwa tirong.